Mhlobo wam, into eyenza mna ndingoyiki ukhwela inqwelomoya kungokuba ikhawuleze ifike apho siya khona. Futhi yithathe njengento enokuthiwa esikolweni khawubhale ngemini ongasoze uyilibale, ubhale nje uba wawukhe wakhwela inqwelomoya wabona abantu abadumile nje. Uyabona mhlobo wam? Wabona abantu abadumile, wabona abantu esiqhele ubabona kumabonakude, ngoba ixesha elinintsi baye bakhwele inqwelomoya ke ngoku kuba yenye yeendlela indlela emnandi.

Kuye kuthi qathathana igolide neefenitsha ezi zithwalwayo, neenqwelomoya amaphiko la wakhona. Kodwa ndibe ndiqonde uba ndinoloyiko ke kwezinye ngoba ziphatha izinto ezingalunganga.

Ayenzi impilo ibe nzima, yenza impilo ibe lula. Kodwa ngoba kukhona aba oosomateksi abangafuni ukuthenga iitekisi ezintsha, kufike abantu bekhwela iiteksi ezindala ezibonakalayo uba akusafunekanga le ibe sendleleni. Kodwa nje yona yenza ubomi bube lula, ngoba siyakwazi ukufika apho sifuna ukuya khona. Futhi ayisithi sonke esineemoto, yenza iimpilo zethu zibe lula.

Ukutya endinokutya kukutya okunempilo okufana njengeveji nezinye izinto. Nenyama funeka isoloko ikhona kodwa ukutya ekufuneka ukutye kakhulu kakhulu ukuze namajoni omzimba asoloko ephilile elungile, kukutya okunempilo okufana neveji, iveji funeka isoloko ikhona.

Ezona zinto endizithandayo ngalo msebenzi kukuba uhambe ubona iindawo ngeendawo ezintle, uthathe iifoto, udibana nabantu beendawo ngeendawo uyakwazi nokufunda iilwimi zabo kwezi ndawo. Futhi nokulala ehotele, phinde ke ulale ehotele, kuba khona nemali oyinikwayo uba ukwazi ukuzithengela ukutya apha endleleni ukwazi nokuthela ipetroli ebhasini.

Bethunana bendisacela nabani nabani onokwazi ukupha umalume noba yiloo ten rand or twenty rand, ngoba ufuna ukuthenga isithuthuthu azokwazi ukwenza ezinye izinto. Nalapho kunemisebenzi akayifunayo, akafuna ukuyenza kwenzele uba akazuxinga kwitrafikhi, engazuhlala ixesha elide kwitrafikhi. Nabani na siyacela amncedise uthenga, noba uphose loo ntwana akanayo nayo siyayibonga.

Kuzindleko ngoba ifuna imoto ukwazi ukuyihoya, ukwazi ukuyiqhuba kakuhle ungayiqhubi bugwenxa, ngoba xa sekufuneke ilungisiwe itya kuwe epokothweni. Ifana njengepetroli iyanyuka nini nini iyehla, kuphela kuba ziindleko.

Uloliwe uyanceda kakhulu ngoba yena ulayisha imithwalo eminintsi enjengamalahle, iibhedi kunye nezinye izinto. Kanti nabantu bayakwazi ukungena, kuba khona icala elokubeka imithwalo kube khona icala elokuhlala abantu.

Iprem ingumsebenzi kakhulu xa usebenzisa isithuthi sikawonkewonken ngoba ingumthwalo kwayona. Awukwazi ukuthenga ezinye izinto kufuneka usoloko ujongene nayo, kanti kwamanye amaxesha kuye kufumaniseke uba uyibeke esitulweni uyibhatalele. Uba ngaba awunayo laa mali yokuyibhatalela izawuthini loo nto? Ngoba oonoteksi bazawube befuna uthini? Uyibhatalele, ke ngoku ayilunganga usoloko uhamba nayo ikakhulu ukukhwela itekisi kawonkewonke, akulunganga. Ifuna ibe ngathi ungaba nemoto yakho, uyazi uba uzayifaka ngemva emotweni.